Ka ha bothata bo se bo hlahile, mmuso o ka thusa ka ho qala letlole le tla tsetela ditjhelete di-company-ing tse etsang meriana ya diphoofolo le ho tsetela ho bo rapolasi le di-company tse hlahisang dijo tsa motheo. Jwalo ka dinawa, poone ya phofo, koro ya borotho jwalo-jwalo hore dihlahiswa tsena tsa bohlokwa dine di kgone ho rekeha. Mmuso o ka boela hape o hire bo rasaense ba nang le tjhebelopele ho tla ka ditsela tsa ho fokotsa le ho thibela bothata bona ho tswela pele.

Ho molemo haholo hobane ke moo boholo ba dijo di tswang teng. Dijo tsenang le di aha mmele tseo re di hlokang. Hape hona le dihlahiswa tse ding tse e tswang ka tsona dimela le dijo tsena tse lengwang. Mohlala, ekaba oli e re fumanang matokomaneng, phofo e re e fumanang pooneng, pampiri e re e fumanang difateng.

Ke nahana AI hona le moo e ka tswelang balemi molemo teng. Empa ha ya tlameha e fuwe taelo, taolo e phethahetseng.

Ho netefatsa tshireletso e ntle mosebetsing, rapolasi o lokela ho tsebisa basebetsi hore boikarabelo ba poloko le tshireletso ya bona, ke boikarabelo ba bona bohle. Basebetsi ba lokela ho apara ka tsela e tshwanetseng. Basebetsi ba lokela ho sebedisa disebediswa ka tsela e tshwanetseng. Ebang ba sebetsa ka diphoofolo, ba di tshware ka tsela e nepahetseng ho latela meralo le metjha e beuweng fatshe hore ho qojwe dikotsi.

Batho ba tshusumetswa ke ntho tse ngata hore ba jale. Ba bang bana le phephetso ya hore ha bana sebaka sa ho jala. Jwale ba tla etsa matsapa, ba etse tsela ya hore ba kgone ho jala ka hare ho dishopo tsa bona. Ba utlwisisa hore ha ba jetse dipalesa di tla nkgisa ha monate ka shopong. Ha ba jetse dijalo tse ding hape tse tlwaelehileng tse tummeng ka hore di hlokisa moya o re o phefumolohang, ba di sebedisetsa ona molemo oo. Phephetso e ba ka bang bana le yona, mohlomong ke hore ha bana sebaka sa ho jala ho potoloha moaho wa bona, ka ha e le lebenkele. Ke ka hoo ba jalang dirapana tsena ka hara lebenkele.

Ke nahana hoo, ho bakwa ke mobu o seng o kgathetse. Ebang ho kgoneha, molemi a na le sebaka. Nka mo eletsa ho phomotsa serapa seo a jalang ho sona ho fa mobu monyetla wa ho matlafala. Ebang hoo ho sa kgonahale, molemi a ka fuputsa ho ya ka sehlahiswa se yena a se hlaisang. Hore na ke meriana e feng? Ya ka e rekang, ya ka e sebedisang ho fepa mobu le ho o matlafatsa.

Matsatsing a kajeno tsela tsa ho ithuta ka lekgetho di ngata, haholoholo marangrang a internet-e. Empa sehwai ha se batla ho itehanya le ho fumana hlalosetso molomong wa mosebeletsi wa lefapha la tsa lekgetho e leng SARS, a ka etsa jwalo.

Dikgoho tsa mahae di lokolohile. Di dumelletswe hore di mathe, di selasele, di batle dijo ka bolokolohi. Ha dikgoho tsa ditoropong, e le dikgoho tsa metjhini. Eleng dikgoho tse kwalletsweng, tse hodiswang ka meriana le dipeiti.

Bothata bo boholoholo boo re teanang le bona, ke ba hore re lokela ho kotula pele ho nako. Ka ha re fumana hore ka nako e tshwanetseng ya ho kotula, makgulo a tjhele mme barui ba banyenyane ba metseng e mabapi le masimo a rona a poone ba lokollela mehlape ya bona masimong a rona. Ke bothata bo re ka bo rarollang ka hore re sekaseke taba ena le baruti bana, re fihlella tumellano. Empa le ka mora hoo, re tiise meedi e kampelang masimo, re be re patrol-e kgafetsa ho potoloha masimo.

Motswalle, akere wa tseba hore hara beke ha rena nako ya ho pheha, re dule tafoleng re je. Jwale sontaheng sena, ke tlo pheha bohobe bo sootho, ke etse dihwete tse kopantsweng le ditapole, ke etse moroho wa thepe, nama ya kgoho e phehilweng ka ontong, moro o entsweng ka tamati le eiye. Tsena kaofela ke di theosetse ka diperekisi tse pheilweng.

Seo ke se utlwetseng ka mapolasing a ditholwana a thoko ho tsela. Ke hore ee, e fela ele nnete ha o re ha wa dumellwa hore mang kapa mang a fetang ka tsela a kene a ikgelle tsona ntle le tumelo ya rapolasi. Hoo ke boshodu, fela hona le nako eo rapolasi a fanang ka yona, haholoholo ka mora kotulo. Ya hore bohle ba ka ikaba ka ho tla beng ho setse ntle le ho qoswa kapa ho fumanwa ba le molato wa boshodu.

Ebang ho ka ba le moo nka fumanang keletso ya setso ya hore ke tswake eng le eng? Ka fumana ho ntshebeletsang, jwalo ka ha hono ho sebeletswa dihwai tsa kgale. Lejwale nka abelana tsebo ena le dihwai tse ding.

Nka jala dihwete, dinawa, moroho le dipotata. Ke dumela hore ena ke e meng ya ya meroho e ka kotulwang ya omiswa kapa ya apeswa ka leqwa hore e kgone ho fumaneha selemo ho pota.

Ho ile hwa fihla banna ba merabe e meng ka dikepe ho tswa dinaheng tse hole, tse dikontinenteng tse ding. Ba tlile mona ka maikemisetso a ho tla hweba le bo ntatemoholo ba rona, ba fapanyetsane le bona ka dihlahiswa tsa bona bakeng sa dihlahiswa tsa rona. Empa ho fihleng ha bona mona ka mora nakonyana ba le naheng ya rona, ba kgahlwa ke naha, maruo le mabenyane a hlahiswang ke naha ya rona. Ba ba le meharo, ba qhekanyetsa le ho lwantsha bo ntate moholo ba rona, ba ba nkela naha. Ba ba ba re fetola makgoba naheng ya rona.

Nna ke bona e le ntho e sa lokang, ka ha ke dumela hore molemo wa dijalo tsena e tlaba hona ho se tshabe komello feela. Na ha reno iphumana re ja dijo tse kgahlang mahlo empa tatso ya tsona e se monate? Ebile di sena di ahammele tseo re di fumanang dijong tse tlwaelehileng.

Di-solar farms dina le melemo e mengata ho rapolasi. Ho kenyelletsa ho fokotsa tshebediso e ngata haholo ya motlakase, le ho fokotsa ditjeho tsa ho reka motlakase ebile di fokotsa le tlhokeho ya mesebetsi.

Bana, tsena ke tse ding tsa dinonyana tse kgolo-kgolo tse teng lefatsheng la rona. Ka baka la boima le boholo ba tsona, ha hona tsela eo di ka fofang ka yona. Mptjhe e fumaneha kontinenteng ena ya Afrika fela. Bo rapolasi ba dimptjhe ba di rua hore feela ba be le leruo la tsona, ba bang ba di rua hore ba je nama ya tsona, ba bang ba di rua hore ba rekise nama ya tsona .

Ha esale ho tloha ka nakong ya kgatello, ditsha tsa batho ba dulang ka lekeisheneng, batho ba mmala o motsho, dinyane ho feta tsa batho ba neng ba dula ka ditoropong ba mmala o mosweu. Batho le ha bane bana le kgahleho ya hore ba ka jala, ba be le dirapananyana tse nyane, hone ho sa kgonahale ka baka la sebaka se siyo. Ke ka hoo itseng ha ba bona hona le dibaka, diditsha tse bulehileng tse leng tsa mmuso kapa ele tsa masepala, ba di sebedisetse ho jala. Ba jala tjena hore ba kgone hoba le dijo tse hantle, tse matlafatsa mmele. Ba jala tjena hobane ditjeho tsa ho reka dijo selemo le selemo di a nyoloha.

Batjha, hopolang hore tsena ha se diphoofolo tsa ka tlung. Ha se dintja, ha se dikatse. Tsena di hloka tjhelete e ngata hore o di hlokomele hobane le tsona qetellong di o kenyetsa tjhelete e ngata. Ka ho rekisa nama, ka ho rekisa le dihlahiswa tsa lebese. Diphoofolo tsena di hloka ho dula moo holeng hantle, di hloka ho hlokomeleha hantle, di hloka ho hlokomelwa ka lerato, le be le mamello hao di hlokometse. Etsa bonnete ba hore polasi ya hao ya diphoofolo ena le ngaka ya yona, e e rupelletsweng ho tla hlokomela diphoofolo tsena ha e nngwe ya tsona e ka ya tsietsa, ho be ho na le motho ya rupelletsweng, ya leng teng ho tla thusetsa.

Ditsamaiso tse ikemetseng di ka thusa borapolasi haholoholo nakong ya ho nosetsa dijalo. Ho sebediswa metjhini e meholo e itaelang. Wena jwalo ka motho, ke wena ya tla kenyang hore e tlameile e tsamaye kae? Ka nako mang? O tshela metsi hakae? Ho thusa haholoholo hobane hao hlokehe hore rapolasi a hire batho ba bangata ho tla sebetsa ka thata.

Batjha, ke a kgolwa le a hlokomela hore matsatsing ana mesebetsi hao bapatswa, o batluwa hore obe o na le tsebo ya ona. Fela, tsebo o e fumana jwang o sa ka wa fuwa monyetla wa hore o sebetse mosebetsi ona nakong e fetileng. Fana ka nako ya hao, ithaope. Fana ka nako ya hao o sa lebella ho . Fana ka nako ya hao o sa lebella tefo. O tlo fumana tsebo eo ho senang mang a ka o nkelang yona. O tlo tsebe hore o kene hara dibaka tsena tsa tshebetso tse tlatlang di o lefa bakeng sa mosebetsi o nang le ona. O se ona le tsebo mane moo wena o rekisitseng ka nako ya hao.

Boholo ba ditholwana tse hlahiswang naheng ya rona ya Afrika Borwa, di ya rekiswa mose. Haholoholo ka baka la tatso ya tsona le tsela eo di hlahiswang ka yona hobane re sebedisa tlhaho ka botlalo. Rena le letsatsi le dulang le tjhabile selemo ho pota. Jwale ke ntho e ntle ho rekisa ditholwana, re di rekisetsa naha tsa ka ntle ka ha ho nyolla moruo wa naha ya rona.

E nngwe ya diteye tsa setso tse tsebahalang haholo, ke teye ya rosemary. E sebediswang haholoholo ho thusa mathateng a sebete, mathateng a phefumoloho le mathateng a kelello.